Vantshwa va masiku lama a va ha landzeleli swilo swa ndhavuko hikuva vo tala va va va kha va vula leswaku i swilo swa vanhu va khale kumbe i swilo swa khale sweswiwani mikarhi yi cincile se hi ku vula sweswo vantshwa vo tala masiku lama a va ha swi landzeleli ngopfu kumbe a va ha swi landzelerisi swilo swa ndhavuko vo tala se va teka na mindhavuko ya van'wana va yi endla vona hikuva va kha va nyuma ndhavuko wa vona. A hi vanhu hinkwavo lava va tinyungubyisaka hi ndhavuko wa vona kumbe a hi vantshwa vo tala lava tinyungubyisaka hi ndhavuko wa vona leswi vulaka leswaku vantshwa vo tala a va ha tekeli enhlokweni ndhavuko wa vona vo tala a va tivi na ku va huma kwihi vo tala a va swi a va swi tekeli enhlokweni na swiletelo kumbe ku i leswi va dyondzisiwaka xiswona eka emakaya ma vona hikuva va vula leswaku sweswiwani i mikarhi yintshwa kumbe nkarhi se wu fambile kumbe nkarhi se wu hundzile.

Ku va ndzi ambala mpahla ya ndhavuko wa van'wani sweswo a swi nga ta vula ku ri a na ha ri Mutsonga kumbe a ndza ha lavi ku va Mutsonga. Ku va munhu a ambala mpahla ya ndhavuko ya van'wana swi vula leswaku munhu wa navela ku dyondza kumbe ku va na vutivi hi ta ndhavuko wa van'wana naswona swi kahle a swo vula leswaku wo va ku nyadzheni kumbe wo ka u nga ha lavi ndhavuko wa wena kambe nkarhi wun'wani swi kahle ku va munhu a kota ku tiva hi ndhavuko wa van'wana leswaku van'wana va suka kwihi sweswo a swi endli leswaku munhu a va a cinci ndhavuko swo endla leswi swo endla ku ri munhu a va na vutivi hi tinxaka tin'wani kumbe hi mindhavuko ya vanhu van'wana leswaku rimitsu ra vona ro suka kwihi.

Vavasati leswi va fanekeleke ku swi ambala eka nkhuvo lowu lavaka ku ambala mpahla ya ndhavuko i ku va va ambala duku, yele ku nga hembe leyi va ka yi khavisiwile hi mabulomu ya Vatsonga kumbe vuhlalu emavokweni va vekela va mbala i i mabendlele lama endliweke hi vuhlalu xibelani xikan'we na mateki lama endliweke hi vuhlalu. Vavanuna na vona va fanekele va ambala tinjhovo exisutini na hembe leyi endliweke hi vuhlalu xikan'we na maphaxani.

Ina ku va munhu ambala ndhavuko mpahla ya ndhavuko wa van'wana a swi vuli leswaku u tekela ehansi ndhavuko wa yena kumbe u tekela ehenhla ndhavuko wa van'wani ku tlula wa yena ko va ku ri ku dyondza swi kahle hikuva mindhavuko yo hambana swi kahle ku va munhu a tiva ndhavuko wa van'wana.

Masikulama vanhu vo tala va rhandza vana va rhandza ku ambala mpahla ya manguva lawa vana vo tala.

Ina ndzi vona swi ri kahle hikuva ku va u loveriwile a swi vuli leswaku a wa ha ri na switwi emirini wa wena kumbe a swi vuli leswaku a wa ha a wa ha lavi ku rhandziwa evuton'wini bya wena.

Mina ndzi nga va byela leswaku ku va u loveriwile a swi vuli leswaku ri u fanekele u yima ku hanya kumbe u fanekele u nga ha hanyi vutomi byo fana na bya vanhu van'wana hikuva ku loveriwa i swa mani na mani ku ya xin'wana na xin'wana xa xa humelela kambe lexi nga heli ku xa hlola leswi vulaka leswaku swi kahle ku tlhela u tekiwa futhi leswaku u kota ku kuma munhu loyi u nga ta kota ku hanyisana na yena loko ku ri na swin'wana swi nga khomiku kahle evuton'wini ku va ku ri munhu loyi u nga kotaka ku vulavula na yena.

A ndzi ta swi endla hikuva swi vula leswaku ri loko a vona mutswari wa mina u va na yena a kha a vona mutswari wa yena.

Nkoka wa ku va ku va ku ri na mavito eka xivongo xa ndhavuko i ku va swi dyondzisa vanhu vantshwa kumbe la va ha ku beburiwaka leswaku mavito ma vona ma huma kwihi kumbe ma suka kwihi xivongo xa vona ndhavuko wa vona wu huma kwihi.

Mavito ya swivongo ku va ku ri mavito lama ma hlamuselaka vuwena ku va ku ri mavito lama ma hlamuselaka vakokwana wa kokwana wa wena leswi swi endlaka leswaku u titiva ku ri hi wena mani u huma kwihi.

Swiambalo swa ndhavuko leswi ndzi nga xavelaka vana va mina ku nga va yele leyi endliwaka hi vuhlalu byo kombisa ndhavuko wa Vatsonga ku va ku ri thawula leri endlaku leri munhu a ri bohaka enhlokweni ku va na vuhlalu byo hakarha enkolweni xibelani xikan'we na mateki lama endliwaka hi vuhlangi. Eka n'wana wa mina wa mufana lexi ni nga n'wi xavelaka xona ku nga va ku ri yele ku va ku ri i tintangu ta maphaxani na tinjhovo leti a fanekeleke a ti a mbala exisutini ndzi nga rivali na leti a fanekeleke a ambala enhlokweni ku kombisa leswaku i Mutsonga wa ku helela.

Hi ku twisisa ka mina vuhlalu byi hambana hi muhlovo ya byona loko byi hambane hi muhlovo hi swona swi kombaka leswaku vuhlalu lebyi i vuhlalu byo kombisa ndhavuko kumbe i vuhlalu byo kombisa vun'anga leswi vulaka leswaku vuhlalu bya vun'anga na vuhlalu bya ndhavuko kumbe vuhlalu bya nkhuvo wa mucato bya hambana swinene.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku ku rhunga vuhlalu i swilo swo olova ngopfu hi laha munhu a fanekeleke a va na nareta na.

Ku byela munhu hi macinelo ya xibelani a hi swilo swo olova kambe loko wo kombisa munhu leswaku xibelani xi mbarisiwa ku yini nakona loko u kha u cina u endlisa so hi swona swi nga ta n'wi olovela leswaku a hatlisa a kota ku macinelo ma xibelani kumbe a a dyondza leswaku xibelani xi cinisiwa ku yini.

Vavanuna va fanekele va ambala va fanekele va ambala tiyele leti ti va ka ti endliwile ti katsiwa na vuhlalu bya Vatsonga xin'wana xa kona ku va ku ri va tinjhovo leti endliwaka hi dzovo ra homu lexi va va ka va kha va ku va ku ri tinjhovo leti va ti ambalaka exisutini xin'wana xa kona vavanuna va fanekele va ambala maphaxani lama ku va ka ku ri tintangu leti va ka ti endliwile hi thayele leti ti va ka titiyile xin'wana xa kona va fanekele va va va ri na dzovo leri va va ka va ri mbala enhlokweni.

Ku ya hi ndhavuko wa Vatsonga vavasati va fanekele va ambala tlhavula leri va ri bohaka ri saseka swinene va ri katsa na vuhlalu va vekela enhlokweni xin'wana xa kona i tinopisi leti endliweke hi vuhlalu ku va na vuhlalu lebyi tshamaka enkolweni ku katsa na yele leyi va va ka yi endliwile kumbe yi endliwe yi katsiwe na vuhlalu byo kombisa vutsonga kumbe byo kombisa ndhavuko xin'wana xa kona ku va ku ri xibelani xibelani i nchumu wa nkoka swinene hi xona xi kombisaka ngopfu leswaku u ambale swa Vatsonga xin'wana xa kona i mateki mateki lama ma va ma rhungiwile vuhlalu ku kombisa leswaku ma Vatsonga kumbe ma ndhavuko ya Vatsonga.

Nqambi leyi ndzi yi rhandzaka i tatana kumbe dokodela Shinyori hikuva i munhu loyi tinsimu ta yena ti nga na dyondzo na ku aka eka mindyangu yo tala hi swona swi endlaka leswaku i ku va a ku ri nqambi leyi ndzi va ka ndzi ri karhi ndzi yi tsakela hikuva tinsimu ta yena a ti rhuketeli kambe ti na dyondzo leyikulu.

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya vunanga lebyi ku nga vuyimbeleri laha munhu a nga kotaka ku cina hi xibelani hikuva tanihiloko munhu a ri Mutsonga swi na nkoka ngopfu leswaku a kota ku cina xibelana se tinsimu leti mina ndzi ndzi ti lavaka i tinsimu leti ti yelanaka na macinelo ya xibelani.